Swiphiqo leswi va hlanganaka na swona i ku va swilo swa le madorobeni swi durha swinene, vugevenga bya le madorobeni byi le henhla hi matimba na mahanyelo ya vanhu va le madorobeni a ma fani na mahanyelo ya le makaya, emadorobeni vanhu va ambala leswi la va lavisaka ku ambala swona kambe makaya va ambala hi ndlela yo hlonipheka nakambe na vana mahanyelo ya vana ni swikolo leswi va nghenaka swona a swi fani na swa le makaya swi ngheniwa hi mali ngopfu.

Swilo leswi sivelaka mbuyelo wa le henhla eka tikhampani ta matandza i ku tumbuluka ka mukhuhlwana ya swinyenyana ni ku kavanyeteka ka ku ka mphakelo ku va swi nga phakeriwi kahle na swiyimo swa milawu leswi cincacincaka ku fana na loko ku va ku namuntlha ka titimeta, mundzuku ka hi ka mundzuku ka hisa ni ti-level-i leti ti nga ringaneki ta mimoya. Hi swona leswi swi sivelaka leswaku mbuyelo wa le henhla ka tikhampani ta matandza wu nga vi kona.

Tanihi mutirhi wa le mapurasini loyi a lavaka ku yisa dyondzo ya yena emahlweni, xo sungula lexi u fanekele xi endla ku va vutihlamuleri lebyi mbirhi i ku ni vulavula na murhangeri wa mina emapurasini ni mu hlamusela xiyimo xa mina ni la ku ya mahlweni na tidyondzo ta mina ndzi ri karhi ni tirha leswaku a kota ku ni vekela ku nkarhi wo tirha ni ta kota ku swi tiva ku ri lowu i nkarhi wo tirha loko ni huma ntirhweni ni swi tiva leswaku ni ya endla ntirho wa xikolo a ni vekela xikejuli lexi nga ta hamba ni xi tirhisa xiswona.

Ni vona swi ri swa nkoka ngopfu ku va vatirhi va le mapurasini va tatiseliwa muholo ya vona hikuva va tirha hi ku tikarhata swinene leswaku hi kota ku kuma swakudya swo xava emavhengeleni, handle ka vatirhi va le mapurasini hi nge koti kuma swakudya hikuva va pfuka nampundzu va ya emitirhweni leswaku va ta kota ku hi endlela swakudya leswi ta kota ku tikhampani leti va tirhelaka tona ti xavisela mavhengele hi kota ku ya ku xaveni hi dya hi ya mahlweni, swin'wanyana i ku va vatirhi va le mapurasini na vona va na mindyangu ya vona leyi va faneleke va yi hlayisa naswona va lava mali leyi hikokwalaho va pfuka nampundzu va ya mintirhweni.

Ku hambana lokukulu eka vuhumelerisi bya wulu i ku va wulu yi hi pfuna ku va va endla minkumbesa yo funengela loko hi tlela va tlhela va hi endlela timeti to kandziya ka tona loko hi nghena tindlwini, va hi endla timeti to veka masofeni laha hi tshamaka kona loko hi langutisa mavonakule, xin'wanyana va tlhela va hi endlela swilo swo ndlala mibedo hi swona laha hi kotaka ku sasekisa makamara ya hina kambe ku eka nyama i ku va hi kota ku ku dya nyama ya tinyimpfu hi kota ku ku hambana ka tinyama.

Ku hangalasiwa nakambe ku kongomisa ku lulamisa ku pfumaleka ka vululami ka matimu na ku tlakusa mfikelelo wo ringana eka misava, kasi ku ncinca ka misava ku katsa ku cinca loku anameke eka matirhiselo ya misava na vufungetiwa leswi khumbaka macincelo na vutomi, ku avela misava hi vuntshwa ni xikongomelo, ku averiwa nakambe ka misava ku lava ku nyika vanhu na miganga leyi khale a yi nga pfumaleki mfikelelo wa misava eka swikongomelo swa vutshamo na vuhumeleri hi xikongomelo xo antswisa vutomi bya vona.

Ku avelana ka vutivi i swa nkoka hikuva maendlelo ya ya swilo a ma fani, leswi vanhu va endlisaka xiswona swilo ni swa ku swilo swa kona swi kota ku kula a swi fani ni leswi un'wana a endlisaka xiswona, kambe loko va avelana vutivi swa koteka ku va hinkwavo va humelerisa swilo swa vona swi ya mahlweni hi ndlela leyi lulameke nakona hi ndlela ya kahle hikuva va nyikana mivono yo karhi leswaku yi kota ku kulisa swilo swa vona swi ya emahlweni swi kula va kota ku xavisa swilo leswi lulameke va swi xavisela vanhu.

Swilo leswi mfumo wu nga swi endlaka ku pfuna van'wamapurasi leswaku va tumbuluxa mintirho etikweni i ku va va va pfulela tindhawu to to endla vupurasi eka tona ku na tindhawu to tala leti vanhu va nga ti tirhiseki ku nga tshamiki munhu loko vo kota ku nyika van'wamapurasi va endla purasi eka tona swi nga kota ku tumbuluxa mintirho eka vaakatiko va le matikweni va kota ku tirha na vona va ti endlela swa vona, hi nga tala mintirho wu tlhela mfumo wu va pfuna hi swilo swo dlaya swilo leswi dlayaka swimilana swa vona, wu va nyika swona wu va pfulelela lana swi xavisiwaka kona.

Tihuku leti ni ti tsakelaka i tihuku leti ti fuyiwaka emakaya hikuva tihuku leti fuyiwaka emakaya ti kurisa hi swakudya leswi hi ti nyikaka swona a ti kurisi hi mijhovojhovo yo karhi leti jhoviwaka yona, tihuku to xavisiwa ti kurisiwa hi mijho naswona ti tala ni ku va ti nga nandziki swona hikuva titwa mijhovo leyi va ti jhovaka yona kambe tihuku to fuyiwa makaya ta nandzika nakona na maswekelo ya tona ma hambanile swinene na tihuku to xavisiwa emavhengeleni hikuva tihuku to xavisiwa emavhengeleni na tona ti na swa tona.

Tanihi n'wanamapurasi loyi a tivaka ntirho wa yena ku va u kota ku pfuna n'wamapurasi lontshwa swilo leswi a fanelake a swi kambisisa a nga si sungula ku byala swilo swa yena, xo sungula ku laveka a kambisisa ndhawu leyi a lavaka ku byala ka yona leswaku xana ya pfumelelana na swibyariwa leswi a lavaka ku swi byala xa vumbirhi swi lava a langutisa ku va vanhu va rhandza yini laha ka ndhawu leyi a nga ta fikela ka yona hikuva vanhu va tala ku rhandza swilo xin'we nakona swi lava a langusitisa swona nakambe a langutisa leswaku ndhawu leyi a nga le ka yona yi na wona mati xana ke.

Mbuyelo wo landzelela ncheleto lowunene wa swimilana i ku va swimilana swa wena swi kota ku kula kahle swi va swi kota ku bebula swilo swa kahle leswi u lavaka swona, loko u cheleta kahle swimilana swa wena swilo swa wena swa saseka swinene na makulelo ya swona a ma fani na loko u nga swi cheletisi kahle swi va swi ri swilo swa kahle swinene.

Loko ku hlawuriwa tinxaka kumbe maendlelo yo fuma ku tekeriwa enhlokweni ka ikhonomi xi rhendzeleleka ku kurisa vuvekisi na ku hunguta ku durha, ku kongomisiwa eka swivula eka swihlawulekisi swo fana na vuhumelerisi bya kahle, ku lwisana na mavabyi na xilaveko xa market, hi lowu ku hambanisiwaka vuxokoxoko bya swirho swa nkoka swa ikhonomi, vuhumelerisi bya kahle na tihakelo, mpimo wa ku kula na ku hundzisiwa ka swa hundzuriwa ka swakudya ku hlawula tinxaka kumbe maendlelo yo fana ya kombisaka ku kula hi ku hatlisa xikan'we na ku hundzuriwa ka swakudya hi ndlela leyinene.

magoza yo engetelela lawa mfumo wu faneleke ku ma teka ku pfuna van'wamapurasi ku antswisa vuhumelerisi bya mapurasi i ku nyika van'wamapurasi mfikelelo eka thekinoloji ni ku antswisa switirhisiwa na ku tlakusa maendlelo lama nga ta tshama nkarhi wo leha loko hi hala tlhelo ku kurisa ndhawu ya pholisi leyi seketelaka leswaku va vamapurasi va na wona mpfumelelo wo endla leswi va swi endlaka.

Lexi a ndzi ta xi hlaya eka mufambisi wa mina i ku va xo sunguna ni rhanga ni n'wi vutisa leswaku xana u swi twile leswi hi ku ta ka xidzedze lexikulu lexi xi nga ta hlasela xana ke loko a hlamula leswaku a nga swi twanga ni ta va se ni n'wu tivisile hi ndlela yeleyo kambe loko a hlamusela leswaku u swi twile ni ta n'wi vutisa leswaku xana hi ta va hi hlayisekile xana ke, i tiyisisisa ku yini leswaku hi ta mintirhweni hi ta tirha ku ve ku ta va ku ri na xidzedze xo karhi kambe loko a a hi tivisa leswaku hi ta va hi hlayisekile hi vulavulile na yena kambe hi kombela leswaku a hi a hi tshunxa hi ya emakaya hikuva xidzedze lexi xi taka i xikulu.

Bya vatirhi hikuva miholo leyi ringaneke yi pfumelela vatirhi ku xava swakudya, vutshamo, swiambalo ni swin'wana swa nkoka leswi antswisaka vuhlayiseki bya vona hinkwabyo ni ku hunguta vusweti, hi miholo yo antswa vatirhi va nga kota ku hakela vukorhokeri bya switshunguriwa na magoza yo sivela leswi yisaka eka vutomi bya rihanyo na vuhumelerisi lebyikulu. Miholo leyi ringaneke yi nga endla leswaku vatirhi va kota ku rhumela vana va vona exikolweni na ku vekisa eka dyondzo ya vona, na ndzetelo wa vuswikoti leswi yisaka eka swivandlanene swo antswa swa mintirho na ku fambafamba ehenhla hi muholo wo tala lowu tirhisiwaka vatirhi va nga nghenelela hi xitalo eka vutomi bya vaaki, va nghenelela swiendlakalo swa ntshamisano ya vona.

Swilo leswi murimi a faneleke ku swi tekela enhlokweni loko a nga si vekisa mali eka xin'we u faneleke a langutisa ku kumeka ka mati na quality ya ndhawu leyi a lavaka ku endla ka yona, vuenti bya borho leyi a lavaka ku yi endle ndhawini ya yena, muxaka muxaka wa misava leyi a lavaka ku endlela ka yona a borho ya yena na ntsengo wa ku borha na switirhisiwa leswi a nga ta va a tirhisa swona na pulana ya vulawuri bya mati ya nkarhi wo leha.

Loko ndzo va ndzi langutane na khamba a ndzi nge swi koti ku langutana na rona ndzi ri nexe, ndzi nga vitana mpfuno kumbe ndzi vika eka valawuri va mina hikuva ku tirhisana ni khamba hi wexe swi nga va ni khombo naswona a swi bumabumeriwi. Ku vika vugevenga swi pfumelela vulavisisi lebyi faneleke, ku vuyiseriwa loku nga va ka kona ka nhundzu leyi yiviweke na ku hehliwa ka muendli wa vugevenga. Loko swi ri karhi swi tlhela swi nyika data ya nkoka eka tinhlayo ta vugevenga ta swiboho swa pholisi naswona loko no tirhisana na khamba ndzi ri nexe ku nga humelela swo biha swo karhi eka mina hikokwalaho ndzi nge swi koti ndzi ri ndzexe leswi swi nga ndzi pfunaka i ku va ndzi vitana mpfuno.

Minongonoko leyikulu ya mfumo leyi seketelaka vurimi eAfrika-Dzonga i ku averiwa nakambe ka misava, migingiriko ya nsirhelelo wa swakudya, nhluvukiso wa ku cheleta na mpfuneto wa timali eka van'wamapurasi lava ha ku sungulaka minongonoko leyi kongomisa eka ku nyika misava, switirhisiwa na nseketelo wa timali ku pfuna van'wamapurasi ngopfungopfu lava khale a va pfumala ntirho ku simeka na ku kurisa matirhelo ya vona.

Manyoro ya tikhemikhali ma pfuneta leswaku ku huma swakudya swa nkoka, swimilana swi lava swakudya swo hambanahambana leswaku swi ta kota ku kula. Nitrogen yi na nkoka eka ku kula ka matluka, phosphorus na yona yi seketela ku kula ka timitsu xikan'we na ku humesa swiluva naswona yi na nkoka swinene eka rihanyo ra swimilana hinkwaswo xikan'we na ku lwisana na mavabyi, ku kula ka swimilana loku engeteriweke. Manyoro ya nyika xihlovo lexi hemekaka lexi kumekaka hi ku olova xa swakudya leswi, leswi pfumelelaka swimilana ku swi tswonga hi ku hatlisa na hi ndlela ya kahle leswi swi nga endla leswaku ku va na ti ta ku kula hi ku hatlisa naswona swi tlakuka ka vuhumelerisi bya ku va mbuyelo wu va ehenhla manyoro i ya nkoka swinene.

Vamapurasi vo hambanahambana swi na nkoka swinene ku lawula mabindzu yo tala hi ndlela leyinene ku twisisa makete ya ya mina naswona ku antswisa matirhiselo ya switirhisiwa na ku tshama ndzi pfumelelana na swiyimo leswi cincaka. Leswi swi katsa ku pulana, ku vekisa, ku dyondza na ku pfumelelana na swiyimo ku tumbuluxa bindzu leri nga ta tshama nkarhi wo leha na ku vuyerisa hi lowu ku ku hambanisaka loko ku nga na vuxokoxoko byo tala, vupulani bya mabindzu na vulawuri bya switirhisiwa ni kota ku hlela hi vuenti ndzi kota ku endla pulana ya bindzu leyi heleleke leyi katsaka dyondzo ya ku koteka ku tekela enhlokweni swilo swa xithekiniki, ikhonomi, makete na tshamiseka. Hi swona swi nga ta pfuna leswaku bindzu ra mina ri swi kota ku humelela.

Biotechnology i ku tirhisiwa ka swivumbiwa leswi hanyaka kumbe swiphemu swa swona ku tumbuluxa kumbe ku cinca switirhisiwa leswaku swi ta tirhisiwa hi ndlela leyi tirhaka eka vurimi swi katsa ku tirhisisa tindlela ta biogeological ku antswisa swibyariwa, swifuwo na maendlelo hinkwawo ya vurimi. Leswi swi nga katsa ku hluvukisa tinxaka leti nga lwisanaka na mavabyi ku antswisa rihanyo na ra misava na ku ndlandlamuxa mbuyelo wa swibyariwa.

Ku byala ka eka byanyi swi tala ngopfu eka tindhawu leti nga na byanyi ngopfungopfu eka tindhawu ta le madorobeni na le handle ka madoroba laha byanyi byi nga xivumbeko lexi tolovelekeke xa tijaratini na tindhawu ta mani na mani. Vanhu va hlawula ndlela leyi hikuva yi nyika ndlela yo engetela swimilani eka jarata ra vona handle ko kavanyeta byanyi lebyi nga kona kumbe ku lava ku endla mibedo ya le jarateni leyi hambaneke nakambe i ndlela yo olova yo nghenisa swimilana swo hambanahambana na mihlovo eka vuxongi bya byanyi.

Swivangelo swin'wana leswi endlaka leswaku vatirhi va le mapurasini va va nga rhandzi ku muka ekaya ku katsa ku olova, ku nga boheki ku fambafamba ku fikelela swilo leswi nga ha va ka kona na ku titwa va ri vaaki. Ku tshama epurasini swi nga tlhela swi nyika mfikelelo wo antswa eka switirhisiwa leswi lavekaka xikan'we na ti netiweke ta nseketelo hi lowu ku languta hi vuxokoxoko bya leswaku ku olovisa ni ku hlayisa nkarhi, ku hanya epurasini swi herisa ku fambafamba ka siku na siku leswi nga dyaka nkarhi na ku karhalisa leswi swi pfumelela nkarhi lowu engetelekeke wo wisa va ndyangu kumbe mintirho yin'wana. Vutshamo bya mapurasi byi talaka ku nyika mfikelelo eka switirhisiwa swo fana na tiyindlu, swakudya, swikweleti na vukorhokeri lebyi nga kumekaka.

Vuyelo bya ku hundzeriwa hi nguva leyi faneleke yo byala swibyariwa swo karhi i ku va swibyariwa leswi u nga ta va u swi byarile a swi nge endli swona, naswona a swi nge tshoveli mbuyelo lowunene, hikuva nkarhi wa ku va u byala swibyariwa leswiyani swi hundzile swi hundzeriwe hi nkarhi. Hikokwalaho ku nge vi na vuyelo lerinene naswona i ta va i tlangise mbewu ya wena leyi u nga ta va i byale ha yona leswaku u kota ku kuma swibyariwa swa wena swi kota ku kula. Hikokwalaho ku va u byala u byala ku ve nguva ya kona yi hundzile a hi swinene hikuva a swi na mbuyelo lowunene swi na mbuyelo hikuva u nge kumi swilo swa kahle.

Ina, ndzi nga wa tirhisa maendlelo yo hlengeleta mati ya mpfula, hikuva mati ya mpfula ya pfuna swinene evuton'wini bya hina eka mikarhi yo tala laha makaya hi hanyaka kona mati ku va a huma ya xanisa swinene, hikokwalaho loko u va u hlengeletile mati ya wena ya mpfula wa swi kota ku va loko enkarhini wolowo mati ma pfumaleka, u kota ku tirhisa mati ya wena lawa u va ka u ma hlengeletile ya mpfula. Naswona mati ya mpfula a ma na byona vubihi hikuva u ta va u wa hlengeletile eka swilo swa wena ka swibye swa wena leswo basa i chela kahle eka swigubu swa wena i ma veka mi kota ku va na na ku wa nwa wa wa nwa hikuva mati ya mpfula a ma na swiphiqo swo tala.

Ndzi nga mati epurasini ndzi nga wa hlengeleta ndzi ya hlayisa hi mukhuva lowu, ndzi nga hlengeleta eka swibye leswikulu leswi swi nga basa swinene leswi swi nga ta kota ku va loko ndzi wa hlengeletile ndzi kota ku wa tirhisa.

Hi ku tirhisa vutivi bya ndhavuko i ku va ndzi nga ringeta vutivi byo languta swirhendzevutana swa swimilana swa ndhawu na maendlelo ya maxelo, xikan'we na vutivi bya ntumbuluko ku fana na ku twisisa swilaveko swa mbangu wa ximilana. Ku vonakala ka dyambu mahiselo muxaka na muxaka wa misava swi na nkoka swinene eka ku kumisisa nkarhi lowunene wo byala swibyariwa. Maendlelo ya vutivi bya ndhavuko ya tala ku katsa ku langutiwa hi vuxokoxoko bya swiendlakalo swa ntumbuluko swo fana na mpfula ku hambana ka mahiselo na mahanyelo ya swimilani na swiharhi swa ndhawu liya ku kongomisa swiboho swa ku kota ku va u byala hi wona byona hi byona vutivi lebyi ndzi nga byi tirhisaka.

Ntirho lowu lavaka vanhu vo tala swinene epurasini i ntirho wa ku byala na ku tshovela swibyariwa, hi ntolovelo swi lava vatirhi vo tala vamapurasi ku tlula mitirho yin'wana ya vurimi. Leswi swi vangiwa hi muxaka wa mitirho leyi yi lavaka vatirhi vo tala leyi talaka ku katsa ntirho wa mavoko ngopfungopfu hi tinguva ta nhlohlori ku fana ni mikarhi yo byala. Naswona xivangelo xin'wani i ku va ntirho wo byala wa tika swinene hikuva ku laveka va hatla va tshovela ku hatla ku hetiwa ku byariwa leswaku va ta hatla va tshovela hikuva vanhu vo tala va va va lava rindzile swakudya swi laveka swi xavisiwa, hikokwalaho ntirho lowu wu lava vatirhi vo tala swinene leswaku u ta hatla wu endleka hi xihatla.

Tani hi n'wanamapurasi ndzi tivisa vanhu va Afrika-Dzonga hi ta purasi ra mina leri ndzi endlaka tidiriva. Ndza va rhamba leswaku va ta eka xikhubyana lexi ndzi nga ta ndzi xi endlile leswaku va ta nambitelanyana va yingisela leswi ndzi swi endlaka tidiriva ta mina leswaku va swi twa swa ku swi njhani va ta kota ku va va kota ku xava.